Kobo ya baSotho lesela la teng le hlaha Lesotho. Le hlaha Lesotho hantle. Hoba e kaba e bitswa kobo ya maXhosa haeba lesela ne le hlaha maXhoseng. Jwale lena ke la Lesotho hobane ke kgolwa hore le entswe ho shebuwe le le maemo a a temperature-a. Hore hona le hore ho bate haholo Lesotho. Jwale yaba kobo ena e etsetswa maemo ano hore le ha ho ka bata jwang kapa jwang kobo yona ha o apere o tlo dula ho futhumetse. Ke kgola ka nnete e entswe hara naha hantle ka hare ho Lesotho hobane e bitswa kobo ya baSotho.

Diaparo tsena tse ntsho ke bona di bontsha hlompho, di etsa hore batho bohle ba tsebe hore o lahlehetswe and o lahlehetswe ke motho ono omo rata. Motho ono phela le yena. Ke bona e tlisa hlompho e kgolo haholo le ena taba ya dikgwedi tse tsheletseng aa ke bona di le hantle hoba batho ba bang ba etsa selemo ba etsa selemo, ba ila jwale kgwedi tse tsheletseng haa di hantle. Le motho wa kgona hore ana nna aye mosebetsing a kgutle a latele di ditaba ka mokgwa a di jwetsitseng ka teng ka nako ena ya ho ila. Aa ke dumellana le kgwedi tse tsheletseng di hantle hantle ebile di kgutshwane hoba se selemo kaofela ha ono tshwana le ha ho thwe ke selemo.

Ha ke bone bothata ha batho ba bua Senyesemane hoba ke puo e re hotseng re sa e tsebe. Jwale bana ba matsatsing a haholo ba na le menyetla e mengata ya hore ba ithute sona, ba se tsebe. Hoba le mesebetsing ho se bua sona senyesemane. Jwale ha ngwana a sa tsebe ho se bua ka tlung, a se lokolohe hore ha se bue, ha no tseba hore a se bue o tla se qetela fela sekolong. E be ka morao ho sekolo wa hloleha hore a fumane mosebetsi hobane puo o tla ba sa utlwisise. Ha ke hanane le motho ha bua senyesemane fela a tsebe le puo ya ha habo, moo a tswang a tsebe ho bua puo ya hahabo le sona senyesemane dile pedi.

Sekolo se loketseng bana baka ke sena sa mo fumanang e le mebedi kapa tharo, kapa yohle hobane etsa hore ngwana a be bohlale, a tsebe ho bua dipuo kaofela tsa Afrika Borwa a seka, kgetholla be a nyatsa ha ele e le ngwe, a di bone di lekana kaofela mmoho le Senyesemane. Ke bona ena ya tsohle kapa tse pedi tse tharo le yona ele yona e betere. E etsa hore ngwana a kgone hore a be le tsebo e atilengnyana ho feta ha tseba fela e le nngwe.

Ke maikarabelo a batswadi ba rona le matitjhere dikolong hore ba re tsebise hore ha se marabe fela a seSotho a baSotho. Fela hona le a mang hape ho Afrika Borwa mona hore kaofela re tsebe hore motho le motho o wela hokae, re be le tsebo e atileng ho feta eo e re nang le yona hona jwale. Le wena o le motho o tlameha hore o inkele maikarabelo a hore o ipalle dibuka hore o be le tsebo ya ditaba tsohle tsa Afrika Borwa.

Ha o le moradi wa boreneng, o tlameha hore o ihlomphe, o seke wa tsamaya o etsa dintho fela le fela o bua fela le fela le batho. Tlameha hore obe le pelo ya ho thusa batho, and o seke wa tata. Ke hore o be motho a nang le nako for batho le kutlwelo bohloko.

Ke bona ba thabela dijo tsa Afrika Borwa hobane ese dijo tse nyontshang. Ke dijo tse ratehang le ha o di shebile fela. Ene ha di nke le nako ha o di ha o di pheha. E ba dijo tse monate haholo hobane hangata ha re sebedise le di spice tse ngata. O itshella feela letswai dijong, ebe wa hadika ebe ho a jowa. Ke bona e le dijo tse ba di thabelang hoba ntho tse ngata tsa tsona tse re di jang hona Afrika Borwa moo di jowa lefatshe lena kaofela ha re je ntho tse re ke ra reng ke ntho tsa Afrika Borwa feela ha ngata. Boholo ba dijo tsa rona ke dijo fela tse hantle tse tse ka ratuwang ke mang kapa mang.